Ee, nka e akantsha merogo mongwe le mongwe, fa ke bona e le molemo gore batho ba ka e leka.

Ke bona go le sentle gore motho a ka jala maungo a a jaaka diapole kgotsa dipanana, fa o jele diapole kgotsa dipanana ke maungo a fang motho dikotla mo mmeleng.

O simolola ka go tsaya mmu o a o tshela metsi, ga o fetsa of a tsaya peo o a tsenya mo teng ga mmu oo, o a nna ntse o nosetsa go fitlhelela tamati e tlhoga o a e batlela magong a matelele go e emisa gore e seke ya wa mo fatshe, ga e sena e simolola e fetola mmala o mokhibidu ke gona o simololang o e rojwa e ka jewa.

O ka fitlhelela rooibos mo dithabeng, gantsi ga e jalwe e itlhogela fela go fitlha ka peo, go simolola ka peo go fitlha .

E thusa ka kgatelelo ya madi le ga o na le bothata ba mafatlha o sa kgone go hema.

Dikgwetlho tse balemirui ba ka kopana le tsone ge ba jala rooibos ke gore ba seke ba kopanya kgotsa ba lebagana dipeo ge ba jala rooibos, gore ge di gola dikala tsa teng di seke di a wela mo go tse dingwe.

Dikgwetlho tse balemirui ba kopana le tsone mo nakong ya gompieno ke metsi fa ba jala, metsi a kgona go tima mo nakong e sa fediseng pelo dijalo be diswa go sena metsi, kgotsa di jewa ke dinonyane ba sa baya di sefe mo godimo ga go di kgorumetsa, kgotsa jaaka letsatsi letsatsi fa le fisa le fisa dijalo di be di sa kgone go gola ka tsela e e siameng.

Thata-thata batho ga ba dira dijeme kgotsa ba omisa maungo ba tsaya maungo a ja ka dinamune, diperekisi, mengu, diapole, jalo le jalo. Ba di tsa di oma ba ba di dira matute ka o ne kgotsa ba tseya perekisi ba e apaya go fitlhelela e nna jam e be e jewa.

Maungo a jalwang thata mo lefatsheng a jewang ke perekise, ke avocado, ke namune, ka panana mme gore gonne jalo a na le dikotla mo mmeleng.

Merogo e e lengwang thata ke spinach, spinach e se na le dikotla mo mmeleng o kgona gore le fa o o na le kgathelelo ya madi kgotsa madi a gago a le ko tlase o tshwanetse o je bo merogo gore o kgone go kry-a maatla.

Dithoro le mabele mo temothuong ya gompieno le mo thulaganyong ya tsa dijo, mabele a na le dikotla le dithoro o kgona go tseya dithoro mme wa tsaya wa di fa maruo gore di kgone go ja, or ba tsaya le mabele wa dira morogo o kgone go fepa ba lelapa.

fa go twe wine farming kana diterebe go a go diriwa wine ke e nngwe e nngwe ya dijalo, ka gonne go tseiwa diterebe di isiwa ko go diriwang wine teng go fitlhelela e nna .

Ke metsi, ke peo , dilo di tse di a go tshelang metsi di tla nosetsang peo dinnete, mme le terata gore maruo a seke a ja dijalo.

Go lemiwa gwa rooibos go thusa thata ka gore o kgona go e nwa fa o na le kgatelelo ya madi, kgotsa o na le bothata jwa mafatlha.

Dithoro tse di botlhokwa tse ke di tseng ke dinawa le morogo wa dinawa.

Ke mmu gore a mmu o siame le gore mo ke jalang teng a ga nkitla di jewa ke ditshedi.

E thusa ka mafatlha le kgatelelo ya madi.

Rooibos-e mo dijong o kgona go e nwa mo ditlolong go na le ditlwaelo tse di dirilweng, mme di dirilwe ka rooibos o kgona go di itshasa gore letlalo la gago la mmele le kgone go nna lentle.

Merogo e dirisiwa ka ditsela tse dintsi o kgona go tsaya merogo o e ja, o simolola pele o kgona go e omisa merogo ga o fetsa pele gone o e jang, go na le mefuta e le mentsi ya merogo.

Nka reka merogo wa sepinatšhe ka gore o na le dikotla mo mmeleng.

Kgolo ya thekenoloji ga e ame temothuo le kgwebo ya maungo.

Maemo a bosa a a ka ama maungo ko dipolaseng ka ntlha ya gore o ka fitlhela o jetse leungo ga o sena o le jala maemo a bosa a simolola go fetoga, jaaka pula o kgona go jala maungo ga o sa fetsa gore a jala pula e be ena e tla go tsaya dipeo tse e di ntsha mo mmung.

Maungo mo boitekanelong jwa motho ke a bona a le ma ntle kana ke re a siame, ka gore a na le dikotla o kgona go tsaya maungo o a tsenya mo teng ga dijo motho a kgona go ja.

Maungo a na le seabe se se tona mo ikonoming gore kere jalo, batho ba le bantsi ba tlhoka maungo mo mmeleng tshwanetse o je leungo le fa e le le lengwe ka letsatsi.

Merogo e na le boitekanelo kana o ne dikotla mo mmeleng, o kgona go tsaya merogo wa e apaya jaaka spinach wa tsenya mo dijong wa ja.

Merogo ke sepinatšhe ebile e na le dikotla o kgona go lwala, mme o tlhoka merogo mo mmeleng.